Mbuyelo wo va na Wi-Fi ekaya loko swi fika eka mhaka ya vana va xikolo. Hileswaku, vana, va kota ku kuma vuxokoxoko eka ti inthanete, hi leswi va dyondzaka hi swona exikolweni. Va kota ku kuma ndlela ya nyuwana leyi yi tsakisaka leswaku va dyondza.

Nhlayo ya vanhu lava hlayaka maphephahungu ya hunguteka siku na siku. Kambe leswi, swi nga antswisiwa hi ku va vanhu, kumbe vantshwa ngopfungopfu, va dyondzisiwa nkoka wo va va hlaya. Va endliwa leswaku va rhandza ku hlaya, kusukela loko va ha ri vatsongo.

Ti-podcast ti khumbe swiyanimoya swa laha Afrika-Dzonga hi ndlela leyi hlamarisaka ngopfu. Hikuva, sweswi vanhu, va lava ku yingisela vanhu va vulavula va ri karhi va va langutisini.

Leswaku va maphephahungu va koka rinoko ra vahlayi, va fanele va tirhisa tinhlokomhaka leti tsakisaka, leti endlaka leswaku vahlayi va va ni ntsakelo wo hlaya phepha rero.

Vanhu vo tala va dya mahungu lama humaka eka swihlovo swo hambanahambana. Leyi ndzi yi tsakelaka, i mavonelakule, hikuva, ndzi kota ku yingisela munhu ndzi ri karhi ndzi n'wi vona ematihlweni.

Hi mavonelo ya mina, ndzi vona swi antswa ku tirhisa Wi-Fi, ku ri na ku tirhisa data, hikuva loko ndzi tirhisa Wi-Fi ndzi hakela kan'we en'hwetini kambe data yi ta lava ndzi tshama ndzi ri ku xaveni. Laha ndzi hetelelaka ndzi tirhisa mali yo tala swinene, ku tlula leyi a ndzi ta hakela Wi-Fi ya unlimited hi n'hweti.

Tipulatifomo ta vuyimbeleri ti nga pfuna ku tlakusa khontenti ya laha kaya, hi ku komba hi ndlela leyi hi hanyisaka xiswona laha kaya, ni maendlelo ya swilo lama hi ma tirhisaka laha kaya.

Mhaka leyi nga tshama yi haxiwa eka xiyanimoya, leyi nga khumba tiko hinkwaro, yi tshame yi haxiwa eka switichi hinkwaswo laha atikweni. A yi katsa vanhu lava va nga lova kumbe ku lahlekeriwa hi vutomi bya vona, ni lava va va rhandzaka, hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa COVID-19.

Social midiya yi nga tirhisiwa hi ndlela ya vukheta leswaku hi nga hangalasi mahungu lama hoxeke ni mahungu ya mavun'wa. Hi ndlela ya leswaku, leswi hi swi haxaka eka social midiya, ku va ku ri mahungu ya ntiyiso, ni mahungu lama ma nga vaviseki matitwelo ya van'wanyana.

Ndzi nga mu hlamusela leswaku, router yin'wani ni yin'wanyana ya Wi-Fi, yi na tinomboro eka xipfalo xa yona endzhaku ka yona. Leti loko a pfula Wi-Fi efonini ya yena kumbe riqingho ra yena, loko yi n'wi kombela leswaku a chela password, u ta tirhisa tona tinomboro leti ti nga le exipfalwini xa Wi-Fi router ya yena. Leti ti nga ta va ti tsariwe leswaku, password. Endzhaku ka kwalaho, u ta connect-a kambe Wi-Fi yi ta va leyi tirhaka efonini ya yena.

Mpimanyeto lowu hi faneleke hi wu nghenisa eka AI, ku nga va leswaku, vanhu va nga swi koti ku cinca ndlela leyi AI yi tirhisaka xiswona hi ku olova. Na leswaku AI yi nga pfumeli ku nyika kumbe ku pfuna munhu hi ntivo lowu wu nga ta vavisa vanhu van'wanyana, kumbe, ku twisa munhu wun'wanyana ku vava.

Swipfuno swo dyondzela ekaya hileswaku, u kota ku dyondza, hi nkarhi lowu wu vekiweke hi wena n'wini, leswaku u ta kota ku endla swin'wanyana swa siku na siku leswi swi lavaka ku endliwa. Naswona u kota ku ti vekela nkarhi lowu wu nga ta endla leswaku, u kota ku va u hlaya, kumbe ku tsala, u ti yimiserile. Kambe swo biha hi ku dyondzela ekaya hileswaku, wa rivala naswona a wu na nhlohlotelo wo va u kota ku tshamela tibuku. Naswona sweswo swi nga endla leswaku u rivala ku tsala swikambelo leswi u nyikiwaka swona.

Ndzi nga tsakela ku dyondza eka inthanete, hikuva, ku dyondza eka inthanete, swi endla leswaku vutomi bya mina byi olova, hikuva ndzi ta kota ku dyondza hi nkarhi lowu vekiweke hi mina naswona ndzi ta kota ku dyondza ndzi ri ekaya.

Vunene byo xava data hi ntalo u ri xichudeni hileswaku, loko u fanele u endla ntirho wa xikolo, u ta wu endla hi ku olova naswona u ta kota ku endla vulavisisi byo enta. Kambe vubihi byo xava data hi ntalo u ri xichudeni hileswaku, ku ni tindhawu to tala leti ti endlaka free Wi-Fi kumbe Wi-Fi ya mahala ngopfungopfu eka swichudeni, na swikolo kumbe tikhampasi, to tala ti na Wi-Fi ya mahala eka swichudeni.

Makhombo kumbe khombo ro tirhisa Wi-Fi ya mahala, leyi nga sirhelelekangiki, hileswaku, vin'yi va tona ti Wi-Fi teleto kumbe ti-hacker-a, va swi kota leswaku va hack-a vutivi bya wena kumbe hi wena lebyi nga le fonini ya wena kambe sweswo va nga swi tirhisiwa hi ndlela ya vusopfa.

Xiave lexi phephahungu ri xi tlangaka eka dyondzo hileswaku, xi endla leswaku swichudeni, kumbe vadyondzisiwa, va kota ku dyondza ku hlaya, kambe swi pfuna na loko swichudeni swi endla vulavisisi, swi kota ku endla ti referal-i.